Ke ditlamelwana tsa go thusa bagodi, ka diaparo, dijo, le melemo ya bone, ke tsone tse o di ka thusang bagodi mo tikologong ya me.

Ke nagana gore bagodi ba tshwanetse ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ka gonne go le gantsi thata, ga nke ba tlhokomelwa ke baitsenape, ba ba dulang le bone, lebaka e le gore, ba ba felela pelo, ka bonako, ebile ba feleletsa ba sa baneye nako ya bone, e ba e tlhokang, ka jalo go ba isa ko ntlong ya tlhokomelo, ya bagodi, seo se ka ba thusa thata, ka gonne ba ka fiwa nako, le dijo, melemo, ka nako e e siameng.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong, malebana le go tlhokomela batsofe ke dife, ke dijo tsa segologolo, e bong tsone tsa setso, ditlhare tsa setso, le kitso ya setso e bong ya bogologolo, ka jalo e farologana thata e bong kitso ya setso, le ya segompieno jaana, ebile gantsi thata batšha ba dumela mo go diriseng, setso sa segompieno.

Ke ka jalo dilo di farologanang ka gonne, ka gonne setso se dirisa tumelo ya segologolo, mme jalo bašwa ba setse ba tlwaetse ditsela tse dišwa tsa segompieno, yaka go dirisa melemo ya ko ditleliniking go na le melemo ya setso, e bong, ba dumelang gore, ya ditleliniki e thusa ya alafa ka bonako go na le ya setso.

Lelapa le sechaba di na le seabe mo go tlhokomeleng.

Ke dipetlele tsa puso, le madi a bogodi, le tlamelo ya dikhai.

Department of Social Development-e, ke lefelo lengwe la go tlhokomela bagodi, ditirelo tse ba ba fang tsone, ke go bafa dijo, go ba fa melemo, le go ba thusa ka makowa a ba nang le o ne, ka jalo ke thuso ya fala eo.

Thulaganyo ya puso e botlhokwa.

Pension e ya puso yago tlhokomela batsofe, e ba thusa ka go reka dijo tsa mo ntlong, go reka motlakase, go reka melemo ya bone e ba e tlhokang.

O ka ya ko lefapheng la puso go ya go ikwadisetsa phenšhene ya bogodi, mme morago o dire karata ya gago SASA kgotsa gone go ya go ikwadisa ko lefapheng la SASA la kamogelo ya ledi la bogodi.

E ba thusa thata ka gonne nako, tse dingwe re le bangwe ba dikobo di magetleng, go sena ope yo o berekang mo lelapeng, re katla ra itshedisa ka yone pension-e ya mogodi mo mo lelapeng, la rona. Jaaka go reka dijo, motlakase, le dilwana tsa go tlhapa, e re thusa thata fa go se na ope yo o o dirang mo lelapeng la rona.

Motho o tshimolola go amogela fa a na le dingwaga di le masome a thataro ka go nne ka nako eo ga a tlhole a le mo boitekanelong jwa go ka batla tiro kgotsa go dira.

Re ka tla ba thusa ka dipalangwa tsa mahala, kgotsa go buisana le ba lefapha la boitekanelo, go ba tlisetsa dingaka mo malapeng a bone, gore di ke di kgone go ba tlhatlhoba ba ntse ba le mo malapeng a bone, go ba thusa motse otlhe.

Re ka ba thusa ka go bakwadisi mo pusong, go ba thusa ka dipalangwa tsa mafala, go ba isa gangwe fela ko dipetlele mo kgweding, kgotsa gabedi, ka jalo morago ba lefapha la puso, ba goge madi ao go tsweng mo mading a bone, a bogodi, a ba a amogelang a di pension-e.

Ee, di ba thusa ka go ba naa matla ka gore ba kgone go itshedisa, le go ba neela dipilisi, melemo, e natlafatsang mmele ya bone ya mashole.

E, go kgakala mme fela, ditirelo tsa potlako tse ba di fitlhelelang di ba thuse, ka go fitlhelela, thuso ya potlako, ko lefapheng la tliliniki, gore ba ke ba kgone go, fitlhelela thuso e siameng ya dingaka.

Ke malwetse a go tshwana jaaka, high blood-a, kgotsa tlhatlhogo ya madi, he e, kgotsa tlhokego ya madi mo mmeleng, go opiwa ke tlhogo, le go tshwarwa ke flu, ka jalo kalafi ya yone, kwa tleliniking o ka fitlhela setlhabo, le melemo, dipilisi, le tsone ditlhabo tsa bana, ka tsone tse o ka fitlhelelang kalafi ya tsone ko ditleliniking.

Baagi ba ditleliniki tse di kgakala, le motse, ba amega ka di-transport-o kgotsa tsone dipalangwa tsa botlhe, go fitlhelela kwa tleliniking, ka jalo seo se ba tsenya mo kgatelelong, ya go nna le ledi la go palama dipalangwa, ka jalo baagi ba motse, ba feleletsa ba nna mo kgatelelong ya balwetsi a mantsi thata, gonne le go itsapa go fitlhelela tliliniki e kgakala le motse.